Izitshalo ezimelana nesomiso zinhle ngoba aziwadingi ama-fertiliser amaningi, namanzi futhi amaningi awadingeki, zimila zibeningi uma zimila. Inkinga ukuthi uma usuvunile kumele uphinde uqale phansi uyothenga iy'thombo kabusha ukuze uzokwazi ukuvuselela insimu yakho, okusho ukuthi kuzokumoshela imali njalo ukuthi uhlezi utheng'iy'thombe ezintsha, ney'nkampani futhi ezizogebhela kuwe ukuthi zikudle imali.

Umphakathi kuzodingeka ukuthi usungule amaqembu abantu abazokwazi ukuthi behlezi beqaphe imfuyo endaweni ingantshontshwa uma bebona abantu abasolisayo behlangane bayobuya kulaba bantu beyobagwexa ngemibuzo ukuthi bafunani endaweni, bazokwenzani. Ukuze kugwemeke ukulahleka kwemfuyo yabantu.

Ukubhekana nalenkinga ngingazama ukuthola amapulazi aseduze noma angomakhelwane bami engibaziyo ngihambe ngiye kubo. Ngifike ngiboleke owabo ugandaganda uma kukhona ogandaganda wabo abangawusebenzisi.

Indlela uThabo angabhekana nayo ngalesimo ukuthi ahambe ahlole insimu yakhe ukuthi imuphi ukolweni usulungile ukuthi ungavunwa nosuzokoma ahlolelwe uma ewuthola aqale ngawo ukuvuna bese ewubeka endaweni ezokwazi ukuthi wome kahle uma eseqedile lo osuke womile awubek'endaweni e-right, lona ongakomi bese kuba yiwo azowuvuna. Uma eney'ndlela yokuwomisa ngemishini engaw'fak'emshinini wome bes'ewukhiphel'emoyeni wome ngomoya bese ayawubeka endaweni lapho azobeka khona efanele.

Iy'shoshovu lana kudingeka ukuthi ziqoqe abantu, zibanikeze indawo elinganayo kuwonk'umuntu ngokufana. Abazoyihlol'ukuthi umuntu kuleyo ndawo wenzani angangeni futhi endaweni yomuny'umuntu.

Isu engingalenza ngokuthi ngisebenzise ama-eco labels aziwayo nathembekile kubathengi bonke. Ngiphinde futhi ngibhale ngikhiphe imininingwane yonke ebalulekile kubathengi ukuze beyibone, ukuze bezokwazi ukuthemba impahla.

Ukudla okwake kwapakishwa kunikeza inkinga, kwakuyi-ready to eat salad with i-dressing okwakwenza ukuthi uma ipakisha into eyayipakisha ngayo yayivele imante, okwakudala ukuthi ukuhamba kwesikhathi esincane impahl'engaphakathi bese iyabola okungafanelekile. Nephunga lento engaphakathi laliphumela futhi ne-container eyayisetshenzisiwe yayingakwazi ugcin'i-salad li-fresh, laligcina libuna lifike selingekh'esimeni esi-right kuma-customer.

Ngisakhula ngake ngaba nephupho lokufuya iy'nkomo zenyama ney'nkomo zobisi. Abantu bathi ngeke ngize ngikwazi ukukwenza konke kanye kanye, kepha ngagcina ngikwazile ukuthi ngikwenze lokho ngoba ngayithenga iy'nkomo eziwu-ten zenyama. Ngaphinde ngathenga ezuwu-ten zobisi ngazifuya zonke lezinkomo kanye kanye zakwazi futhi ukukhulisa ibhizinisi lepulazi lami, laqhubeka laya phambili.

Umngani wami ngingamululeka ngokuthi ngimtshele ukuthi akazame ukubhalisela usizo lukahulumeni lokuthi athole uxhaso ngokwey'mali, azame nokubhalisela i-program leyaka hulumeni lapho khona uhulumeni akulethela khona udokotela ney'nsiza sebenza ezizokusiza ukuthi iy'lwane zakho uma zigula zikwazi ukuphinde futhi zilulame zingafi futhi uma uzidayisa zingagulisi abathengi bakho.

Abalimi kumele behlangane benqume inani ley'tshalo zabo zemifino ukuthi zizoba yimalini noma beyidayisa bevumelane ngenani elilodwa lapho wonke umuntu angeke aze alimale kulo bezothola konke ukuhlomula, ngoba uma kukanjalo abanye benamanani angafani. Abanye abelimi bazolimala ngoba kuzobaphoq'ukuthi behlise amanani abo bese bengab'besakwazi futhi ukuthi bephinde betshale imikhiqizo emisha abazoyidayisa.

Angaqala ngokuthi athole i-hand-held soil moisture metre ingoba ishibhile futhi indlela yokuyisebenzisa ilula ayinzima uzokwazi ukuthi ashesh'ayifunde lokuhlola isimo sezulu enga-download-a i-ephu ye-weather efonini yakhe azohlola ngayo isimo sezulu njalo.

Ngingaqala ngibuke isimvuno sami ukuthi singakanani ngisiqhathanise nesivuno esidlule ubukhulu nobumncane ney'tshalo zami ngikuqhathanise nezidlule, ukuze ngizokwazi ukubona ukuthi izitshalo zami zithele ngendlela efanele noma kusabheda.

Umsebenzi kaMam'Zodwa uwusizo olukhulu kithi thina mphakathi ngoba uyasiza amakhaya angenakudla. Lokho ukukwenza kwakhe uyilandela iy'busiso ezinhle, kukhandele nebhizinisi lakhe isithunzi esihle emphakathini, imenze futhi ahlonipheke. Sengathi engaqhubeka njalo nokwenz'umsebenzi omuhle kwezebhizinisi lakhe lizokhula, lidlondlobale liye phambili.

Izinto ezizodingeka uma kuvunwa, abantu abazovuna, amasikela okusika, namakesi okufaka isuvuno esizovunwa ngaleso sikhath,i nogandaganda-ke ozobuthutha isivuno esesivuniwe abantu sebesiyisa endaweni lapho kuzokubekwa khona.